Owu, MamQadi wam, uthenge ifowuni. Kulungile kakhulu uba uthenge i-smartphone, kwaye ufuna ukufaka uWhatAapp. Sisinyathelo esihle kakhulu eso. So ngoku makhe ndikucacisele. Umahluko phakathi kwewhatsapp ne-SMS, i-SMS ifuna i-airtime, yenzelwe umntu obhala umbhalo omfutshane, ayifuni intanethi. IWhatsApp isebenzisa i-network nedatha, uyayithumela yonke imibhalo, imifanekiso, iividiyo, imiyalezo yelizwe. simahla ukuba nje unayo idatha kwaye ukhuselekile. Makhulu wam ndiyathemba ukuba ubuzicacisela ngokuba ukhawuleza zombini uxhumana nabantu ngendlela ofuna ngayo, ukuba ufuna iWhatsApp ufumana iinto ezininzi ezifumanekayo ufunde kodwa ke kulula kakhulu. Khumbula ukuba kukho ezinye iinto enokunceda ngayo.

abaselula iminyaka elishumi nalishumi elinambini bendicebisa ukuba kulungile kakhulu ukubalibazisa, ukubanika abantwana abaselula i-smartphone. Endaweni yoko bomeleze ukudlala ngaphandle, ukufunda iincwadi, ukwenza umsebenzi yobuchule kunye nonxibelelo labantu. Ukuba ufuna babe neefowuni ngenxa yezizathu zokhuseleko nokucingela ifowuni elula engenazo ii-app ezikhuthaza ekusebenzini isinkrini okuqhubekayo. Ukuba i-smartphone yifowuni yakho kufuneka kubekho umthetho ocacileyo kulawulo lomzali, parental control kunye nokuqaphela rhoqo indlela ayisebenzisa ngayo. Oku kubandakanya ukuba kubekho ixesha elincinci ukusebenza iskrini nokuba bangayisebenzisi ngakumbi ngexesha lokwigumbi lokulala.

Le into yenzeka qho, rhoqo kuMzantsi Afrika yokupapashwa kweendaba zobuxoki. Umzekelo, ndikhe ndafunda ibali malunga nowayesakuba ngunobhala jikelele woMkhonto Wesizwe, uFloyd Shivambu xa kuthiwa uza kuqala umbutho wakhe omtsha, iMayibuye iAfrika. Kwasasazwa iindaba zobuxoki zokuba lo mbutho uqala kunye nowayesakuba lilungu lePalamente leEFF, uDr Mbuyiseni Ndlozi. Ngalo lonke elo xesha uMbuyiseni Ndlozi akazani naloo nto yokuba uyokuqala umbutho omtsha noFloyd Shivambu.